Yebo kuyiqiniso, ngicabanga ukuthi ukudla kwesintu nokudla ukulinywa ekhaya kunamandla amaningi okuhlinzeka ngokudla okunomsoco, futhi kuvame ukuba kuhlanzekile ngoba kuvame ukwenza, ukwenziwa ngendlela yemvelo, ngaphandle kokusebenzisa amakhemikhali amaningi, noma izinto zokwenziwa. Lokhu kudla kuvame ukukhombisa izindlela zesintu zokulwima, noma ezokupheka, okuvumela ukudla ukuthi kugcine inqwaba yezakhamzimba, futhi kuvame ukuba nezinongo esiphilile neziyimvelo. Kodwa-ke, akusho ukuthi konke ukudla okuthengwa esitolo akunampilo. Kunokudla okunempilo okutholakala ezitolo, okuhlanganisa izithelo, nemifino emisha, imikhiqizo eyenziwe kahle. Kodwa-ke kukho konke, ukudla okwenziwe emakhaya kuyimpilo futhi kunomsoco. Yingakho ngivumelana nalesi sitatimende, ngithi kuyiqiniso.

Ukudla kwesintu ngokosiko lami. Ukubambisana kweqembu, noma ngokomndeni kuyasiza ekuqokeleleni izithako zokupheka, nakho konke okudingekayo uma kwenziwa ukudla kwesintu, lokhu kufundisa ngezindlela zesiko, futhi kugcina imikhuba yesintu iphelile. Uma abantu besebenza ndawonye, izinga lokudlala lihlala liphezulu ngoba wonke umuntu unegalelo lakhe ekukhethweni nasekulungiseleleni izithako. Kuqinisekiswe ukuthi konke kulungiselwa endleleni efanele, futhi ngesikhathi esifanele. Ngaphezu kwalokho, ukusebenzisa, ukusebenzisana kukhuphula indlela, futhi abantu abangahle bazwane ngayo emndenini. Ngaphezu kwalokho kusebenzisana, kukhuphula ukuthokozela ukudla ngoba kuyisikhathi sokuhlanganyela, ukuhleka, nokwakha ubudlelwano obuqinile phakathi kwabantu, noma umndeni. Ukudla kwesintu akugcini nje ngokwanelisa isisu, kodwa futhi kugcwele umoya wobumbano, uthando, kanye nenjabulo yokwabelana ngesifo somdabu.